Ikghonakalo yokobana abantu baguliswe yinyama yinengi khulu ngombana kungenzeka bonyana isilwane leso esihlatjiweko, sinamalwele. Amalwelwe la asuka adlulele lokha nasihlatjwako, adlulele enyameni begodu agqine esele ayagulisa abantu.

Bona kwami, ubujamo babasebenzi abahlala ngemaplasini abukarisi ngombana ngemaplasini kusuke kutlhogeke izinto ezinengi ekukuthi sibabantu banamhlanje siyazithloga emaphilweni wethu ngemihla. Izinto ezifana nesqandisi ukuze ubeke ukudla kwakho. Izinto ezinafana

Iimthelo ezitholakala nofana ezifumaneka eSewula Afrika kwaphela, isithelo esibizwa bonyana mrula, mtswiri, mvilo kanye nomfeyi.

Iinthelo ezisetjenziselwa ukwenza imitjhoga yokulapha. Isithelo sinye engingasibala sithelo ekuthiwa yirharinada ebovu ngaphakathi. Isithelwesi sisetjenziselwa ukulapha amalwele aphathelana nehliziyo, begodu siyakulumaga emzimbeni, sikulumaga kanengi igazi. Isithelo lesi begodu sibuya sibe namandla wokulapha amagulo amayelana nekankere.

Ukuthelelela eenarheni ezibomakhelani kungasiza khulu ngombana esikhathini esinengi kuyenzeka bonyana siyinarha siphelelwe mamanzi wokuthelelela begodu ukuzikhukhumeza akukazosisiza. Into ezosisiza kukobana sizehlise sibawe amanzi ukuze sithelelele. Lokhu kuzokwenza bonyana nokutlhayela kokudla kungaba khona.

Amakghonofundwa angafakwa ama-univesithi aphathelene nezokulima kukhupha abentwana besikolo abantu abanelwazi lokulima elifaka hlangana nelwazi lokungiselela ihlabathi bonyana kulinywe, ukuthelelela, ukutjala nokuvuna njalo njalo. Ukwaziswa ngetheknoloji ukuze balimi bakwazi ukukhambisana nesikhathi sanamhlanje. Ukusebenzisa iinsetjenziswa zokuluma nakho kutlhoga ikghonofundelwa. Iinsetjenziswa ezifana nofana isleyi ngelimi lesiyeni. Izinto zokuthelelela nezinye iinsetjenziswa zokulima.

Ngokubona kwami abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima nange urhulumende angabasekela ngeemali zeensetjenziswa. Lokhu kungombana iinarha ezinengi eSewula Afrikha zitlhoga imali yokobana zithuthukise nofana zenze abantu abatjha bonyana bathande zokulima. Ukuba nemali nofana urhulumende nakangakhipha imali eya ekutheni izokugqugquzela abentwana nofana ilutjha bakhona labo ebawuthanda umsebenzi wokulima.

Iinthelo okateleleke bonyana uzipheke ngaphambi kobanyana uzidle mazambana, ikhabitjhi, yitamati, makherotsi, begodu ne-eyi nofana i-anyanisi.

Ikambiso efaneleko ukuvumela abomma iyafana neyamadoda. Abomma kufanele babandulwe ngendlela efanako neyamadoda ukuze bazi lokhu amadoda abakwaziko.

Isomiso sibangeka kutlhogeka kwezulu nofana ukuna kwezulu, ukutjhuguluka kobujamo bezulu, ukukhuphuka kwamazinga wokutjhisa, lokha abantu nabakapa imithi ehlathini begodu nokulima khulu kuyasibanga isomiso.

Urhulumende unawo amahlelo awahlelele ukuthuthukisa zokulima. Urhulumende amahlelo wakhe kukobana akhuphe imali begodu enze iindawo lapho kuzokufundiselwa abantu zokulima, begodu urhulumende uyalinga bonyana afune abantu abazokufundisa abantu zokulima. Izinto nofana iinsetjensiswa zokulima uyazithenga urhulumende ukuze ukulima kubelula bonyana abantu bakwazi nofana bakufunde.

Iye ngiyakukhuthelela ukudla okuvunwe emasimini kunalokho okwenziwe ngekambiso yesayensi ngombana lokhu okuvunwe emasimini kusuke kunomsoqo omnengi ukudlula lokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi begodu kuyasiza emzimbeni womuntu.

Ngesikhathi sokuvuna abalimi bahlangabenzana neentjhijilo zokobana bathole lokho ebakuvunako konakele nofana bathole bonyna lokhu ebakutjalileko nofana abakuvunako kube kuncani, kungaba ngendlela bakhanuk nofana bafisa kube kunengi ngakhona.

Ngokubona kwami umndeni munye kufanele ubenabasebenzi ababili ukuze abasebenzi labo basebenzisane ndawonye begodu lokho kuzokwenza bonyana izinto zibelula nakuza ehlangothini lemali.

Ispinatjhi mhlobo womrorho ohlaza ngokombala. Sithi nasikhulako ispinatjhi amakari wakhona abemakhulu begodu siyaphazima.

Ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungasiza kakhulu ekwandiseni amanzi wokuthelelela newefuyo elizweni leSewula Afrika ngombana amadamu amanengi kutjho bonyana azokubamba amanzi amanengi wezulu begodu lokho kuzokwenza bonyana iinlwana zithole amanzi amanengi wokusela begodu lokhu kubuya kube liqiniso eentjalweni.

Nanoma ukudla ukulinywa khona ekhethwapha, ukudla kusuke kubize ngombana imali nofana i-currency ngelimi lesiyeni isuka ingahlali ebujameni bunye, iyaphasi naphezulu. Lokho ekukhambeni kwesikhathi kwenza bonyana intengo yokudla ikhuphuke.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika nginanzi spinatjhi, makherotsi, ibhedrudi, yikhabitjhi kanye anyanisi.

Iye, umtjhiso kuneendlela ezimbalwa ezingasetjenziselwa ukuvikela iintjalo njengokobana iintjalo zithelelelwe kanengi elangeni, begodu okhunye ekungenziwa kukobana iinthelo zitjalelwe ngaphakathi kwendlwana ekghona ukungenisa umkhanyo kodwana engakghoni ukungenisa umtjhiso, ngelimu lesiyeni ibizwa bona yi-green house.

Iinhloko lezi zezimvu ungalinga bonyana nazo uzithengisele iinlarha ngombana kusuke kube khona abantu abazifunako nofana abazitlhogako ukwenzela iminyanya yabo.

Imbuzi namkha ikomo ukuthi ayikaphili kuhle uyibona ngokungadli nofana esikhathini esinengi ngokukhamba buthaka.

Imvu ukuthi inonile begodu ilungele ukuhlatjwa uyibona ngesikhumbasayo, lokha isikhumba sayo nasisikhulu begodu sibhlenga, nalokha imvu-le engabonakali amathambo.

Amagadango uMbonani afanele awathathe lokha nakayokulahla imbuzi kukobana angayilahli eduze nabantu, ayilahle ngemarharheni nofana emangweni lapho kungazokufikela khona abantu ngobuduze.

Iye, zingathengwa khulu eendaweni lapho kuhlala khona abantu abanzima ngombana iimbuzi abantu abanzima basuke bazibhadekele khulu njengombana amasiko amanengi wabantu abanzima atlhoga imbuzi ukuze uphumelele.

Iye, ukudla okudliwa yifuyo kuyenzeka bonyana kube nokugula ngombana kesinye isikhathi amagciwana asuke atholakale emoyeni, athi angaphetjhulwa mmoya azithole sele aseentjalweni lezo ngemva kwesikhathi ezizokwenziwa ifuru nofana ukudla kwefuyo.

Zombili iimpendulo ezibalwe ngaphetjheya nofana ngaphezulu zilungile, ungazilethela amanzi ngobuduze ukobana nawuzitlhogako ngobuduze uzithole, okhunye kungabancono nofana kubelula kizo bonyana ziyokusela ngemlanjeni ukuze zikwazi ukuzibandula nofana ukuzivoqavoqa ukuze zihlale ziphilile.

Into eyenza bona amaqanda athengwe khulu kukobana abaluleke khulu, abaluleke ngombana senza ngawo izinto ezinengi njengokubhaga, ukupheka njalonjalo.

Lokha nasihlinzako, esinye nesinye isilwana kufanele nihlinze ngobukhulu ukujarha nofana msinyana ukuze inyamakhona ingasaleli phezukwesikhumba, lokhu kubalula ngombana inyama yakhona isuke isatjhisa, kwenza bonyana kubelula ingasaleli phezukwesikhumba, nasele imakhaza inyama-le kubanzima bonyana nanihlinzako isuke yoke phezukwesikhumba.

Isilwana esilimeleko nofana esigulako ukuze siphephe, kufanele usitjhidise nofana usisuse kilezi ezinye usivalele endawaneni yaso sodwa, usinakekele mihla ngamalanga wenze bonyana iindingo zalo ziyafezeka bekufike isikhathi lapho silulama khona lapho singabuyela kezinyezazo nofana zekhabo.

Umtjhini wesilarheni usebenza msinyana khulu, umtjhini-lo ukghona ukuhlaba iinkomezinengi khulu ngesikhathi sinye, lokhu kungombana benzela iinarha ezinengi ezisuke zitlhoga inyama.

Nakusahlela isomiso esenza bonyana ikoroyi iridile, ungenza nofana uluke amano wokobana uthole iintheleleli zesimanje ezisetjenziswa makhuwa, ezithelelela nanyana izulu lingekho.

Into esingayenza ngalesisimo kukobanyana sikhulumisane nabanikazi nofana amakhuwa lawo asele athethe indawo yabokhokho bethu bonyana basibuyisele indawo-le nakungasinjalo nathi sithole eqajana nofana sizuze litho kibo

Ukusebenza eplasini ebusuku akukavumeleki ngombana kusuke kuneengemegeme nofana izehlakalo ezinengi ezingenzeka, ezingabeka ubuphilo bakho engozini njengokulimala nofana ukuhlaselwa ziingebengu.

Ama-app afundisa ngokulima esikhathini sanje aqakatheke khulu ngombana ilutjha lanamhlanje sele lingasayingeni iindaba yokulima nofana ukuqakatheka kokulima. Ama-app-la angabasiza abantu abatjha ngombana esikhathini esinengi basuke baphethe abomaliledinini babo lokhu kubapha ithuba lokobana bangasebenzisi abomaliledinini babo ukufunda kabanzi ngokulima.

Into umalume angayenza ukuze ikomo yakhe-le egulako ingatheleli ezinye kukobana ayithathe, ayivalele, ihlale yodwa bonyana ingakghoni ukudlulisela lobu ubuguli kwezinye ngelimi lesingisi isenzolesi esibizwa bona yi-quarantine.

Iye, liqiniso lelo ngombana endaweni yeLimpopo kunabantu abanengi abasakholelwa emasikweni begodu ipuphu yamabele esikhathini esinengi ihlangene nezinto nofana namasiko amanengi wabantu abanzima.

Iye, banalo ilungelo lokubuyela emaplasini lawo bayokuphahla ngombana abantu bekhabo nofana iininizabo zisuke zisele kilawomaplasi begodu usoplasi lo omutjha akanalo ilungelo lokubalela njengoba bangakezi ngobumbi.

Ngicabanga bonyana labo abodade abangakwaziko ukulima kungombana abanalo ikareko nofana itjisakola yokwazi nofana ukufundela ukulima.

Izinto ekufanele baziqale khulu abesana bakwaBungela kukobana indawo-le ebayoyikampela iyindawo enjani, kufanele baqale indawo enganamatje nofana engasiyintaba begodu enganaanlwana ezidla ezinye ezifana nezinja zemangweni nofana amabhubezi

Abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngombana ngibo ebebahlala endaweni leyo kusukela ekuthomeni.

Abahlali ngendaweni yekhethu, ipilo bayiraga njengemhlweni ngombana ngobunengi babo banamanzi ebawabhorileko begodu akubonakali bonyana isikhathi sesomiso sesifikile.

Abalimi bangazisiza ngokuthi balinge ukutjala imithi eminengi endaweni eseduze nabo.

Iye, bazuza ngokulingeneko. Akuyi ngokobana umuntu mumuntu moduna nofana omsikazi na, onzima nofana omhlophe na, kuya ngokuthi batjala ini begodu batjala njani.

Mamanga, ngokubona kwami ngombana akusilula bonyana iinkomo ezetjiweko zithengiswe begodu kunabantu ebenza isiqinisekiso sokobana iinkomo ezetjiweko azithengwa.

Nabalengelelisa inyama yekomo esanda ukuhlatjwa, benzelela bonyana igazi elisagijimako liphume ngombana igazi elomileko nofana inyama ephekwe negazi eyomileko ayisimnandi.

Akukho engekusolako ngabo ngombana kuyenzeka bonyana abantu abanengi babelethelwe esikhathini sanje, izinto zesikhethu nofana zesintu abangakazijwayeli bajwayele utjwala besikhuwa.

Ngicabanga bonyana lokho kubangelwa kukobana iinyoni ezinyezi nofana ezimhlobo eminye azitholakali lula begodu akusilula bonyana uzinakekele njengento esiyijwayeleko ekufana neenkukhu.

Ngicabanga bonyana lokhu kubangelwa yinto ngesikhuwa ebizwa bonyana yi-inflation lapho sele izinto ezinengi sele zibiza khulu nanoma abantu abanengi eSewula Afrika banamabubulo wokukhulisa nokuthengisa iinkukhu.

Ngokubona kwami abantu abatjha iye bangakukhuthalela ukulima nokufunda kabanzi ngokulima nange urhulumende angabasekela ngeemali begodu neensetjenziswa. Lokho kwenza bonyana kubelula kibo.

Abantu bemakhaya bayakuthanda ukufuya iinkomo neembuzi ngombana bababantu ebasaphila isikade begodu nekambiso yabo isese ngeyesikade. Izinto ezifana nqeminyanya kubalula bonyana ziphetheke njengombana iinkomo neembuzi ziseduze.

Ibanga elenza bonyana iinhlahla zefuyo zingatholakali eendaweni zemakhaya kungombana kusemakhaya begodu izinto nofana iintolo ezithengisa lezonhlahla azikho, zisemadorobheni.

Iye, banalo ilungelo elipheleleko lokobana banande babuyela emathuneni wabokhokho wabo ngombana indawo leyo kusukela ekuthomeni bekungeyabo, kungakho bangakafanelwa ukudinywa ilungelo lokubuyela.

Abentwana babasebenzi bemaplasini iye, bayaya eenkolweni eziseduze.

Kuliqiniso lokho kodwana izimvu ukuqakatheka kwazo kukobanyana zikhiqiza inyama.

Amabele asebenza khulu ekukhiqizeni ipuphu. Ipuphu le ingenza umdoko begodu abanye bangayisebenzisela ukwenza itlhama nofana utjwala besintu.

Kuyahlukahlukana ngibona kungcono bonyana abaqatjhi kube ngibo abazikhethelako bonyana bafuna ukubabhadela ngelanga, ngeveke, nge-iri nofana ngenyanga.

Abomma iye banikelwa ngokwaneleko amathuba kezokulima ngombana ngibo kanengi ebavunako emasimini.

Ukutjalwa kwesiphila eSewula Afrika kukhulisa umnotho ngendlela elula ngombana isiphila sisitjalo esikhula lula begodu ukghona ukusitjala ngobunengi, lokho okwenza bonyana ukghone ukuthengisa nofana ukusithengisa ngobunengi.

Enarheni yangekhethu ama-ovakhado atholakala lula khulu ngombana umuzi omunye nomunye upheze waba nomuthi wama-ovakhado.

Amadamu asiza iinlwana ngokobanyana awaphe amanzi wokusela lokha nakutjhisako nazomileko nofana nakusisomiso.

Ngokubona kwami ikghono nofana amakghono wokuhlinza esilarheni akafundelwa ni, lokhu sekubayinto abanayo nofana oyifunda ngokubona abanye abantu bayenza kodwana akusiyinto ongayifudela eyunivesithi.

Kufuze alawulwe mnikazi weplasi ngombana kunguye ohlala eplasini lakhe isikhathi esipheleleko begodu nguye obonako bonyana kufanele kwenziweni, kungenziwani. umNyango wezabaSebenzi awunalo lelo lihlo lokubona begodu nakungenzeka bonyana kube nguye olawulako, iplasi lingasuke lilobe imali.

Ngokubona kwami kukobanyana izimvu zinonile begodu zinenyama enengi emnandi, kungakho zetjiwa khulu.

Kungombana amanye amazwe akanaso isimo sezulu nofana ubujamo bezulu obulungele ukutjala isiphila, kungakho bagcine bathenga isiphila kamanye amazwe.

Iye, amanzi abhoriweko asuke abemanengi khulu ngendlela ekukuthi anganela amasimu amakhulu weSewula Afrika.

Iinwuruwuru zitjhiye umonakalo omnengi kibosomaplasi njengombana iintjalo zabosomaplasi zonakele begodu ifuyo yazo ngobunengi yonakele.

Njengoba amayunivesithi amanengi anamathuba wokufundela zokulima, ngingakufundela njengombana mina ngokwami ukulima kuyinto engiyithanda ngehliziyo nomoya.